Potsong ena e reng na o ikamahanya le melao ya mmuso? Kannete nka e araba ka eya, a moholo ke ikamahanya le melao ya mmuso. Jwale ha o latela potsong enana ya bobedi, e reng na ke patala basebetsi ba ka bokae ka hora, tabeng enana kannete basebetsi ba ka ka hora ke ba patala mashome a mahlano a diranta. Kea leboha.

Manyollo a nontsha mobu wa ka, e le hore ke kgone ho tla lema peo. Peo eo e hlaise dijalo tse nonneng, tse holang hantle mobung o hantle o lokiseditsweng hantle.

Ho ya ka pono ya ka, ke bona ho le molemo hore, re sebedisane hammoho. Hobane o ka fumana hore, batho ba tswang kantle ba na le tsebo e eketsehileng ka tsa temo. Ke ka hoo ke reng ha re ka sebedisana hammoho, ra ithuta ho tswa ho bona, le bona ba ithuta ho tswa ho rona.

Disebediswa tsa ka ha di na le phoso, ke di kgutlisetsa mo ke di rekileng teng, e le hore ba nkadime tse ding, ha ba ntse ba lokisa tsane tsa pele. Hore mosebetsi wa ka o tswele pele.

Wa tseba molekane wa ka, ntho e ke hlokometseng mona Afrika Borwa, batho ba fiwe menyetla, e lekaneng ya hore e be bo rapolasi. Ho sa natse hore motho o ruile kapa ho ruwa, ha fela o na le boiphihlelo ka tsa temo, o ka kgona ho ba le polasi ya hao.

Moholwane wa ka kea bona hore o motho ya ratang dinotshi haholo, ebile o batla ho kena projekeng ena ya dinotshi, jwale e re ke ho lemose ka kotsi ya tsona. Di kotsi haholo dinotshi empa di batla hore, re di jelle masapo a hlooho, ka ho etsa jwang? Ka hore re apare diphahlo tse tla etsang hore dinotshi di ska re loma. Re di bee sebakeng seo re tsebang batho ba bangata ha ba tsamaye ho sona, jwalo ka polasing hare hare mane pela difate. Rea tseba ha di le mono, di tla bokana mono mo senang batho teng.

Metsi ana na nka boloka e le hore ke kgone ho nwesetsa ka ona dijalo tsa ka. Nka boloka ka hara, letamo le ke tjheketseng lona kapa ka hara, dinkgo tse kgolo tse bokellang metsi. E le hore ha difefo tsena na kapa dipula tsena na se di eme, nna bese ke bolokile metsi a mangata haholo, e le hore ke hlokomele polasi ya ka ka ona.

Ka ha re ya tseba hore, mafura a na le hore a theowe kgweding e itseng, and then kgweding tse itseng, a nyolowe. Ha theko ya teng e theowile nka a reka a le mangata e le hore, kea bolokele terekere ya ka ha mmoho le koloi ya ka e ke e sebedisang ho isa dijo dimmarakeng. Jwale ke lokela ho reka mafura a mangata kea boloke e le hore, nakong eo theko ya teng e phahameng be ke tseba hore, ke rekile mafura a mangata, ha ke e sebedise tjhelete e ngata ho reka mafura.

Dipere di na le molemo e mengata. Re ka re molemo wa pele ke hore, ha ona le tsona o ka kgona ho lema polasing ya hao o sebedisa dipere. Hape haebaneng o na le diphoofolo tse batlang ho lo fula naheng, o ka sebedisa dipere e le bahlokomedi ba diphoofolo tsa hao. Hape ha e le nako ya bo dipapadi tsa mabelo, o ka sebedisa dipere e le hore di lo matha mabelong moo.

Meriana eo ke e tsebang, e mengatanyana empa ke tla buwa ka mmedi fela, e leng lengala le lekgala. Lengala mosebetsi wa teng ke ho phekola, sefuba ha motho a na le mokgohlane kapa sona sefuba ona phewelwa lengala e le hore a tle a fole. Ha re bua ka lekgala teng, lekgala ha motho a na le lelete ona, ritela lekgala lena ka metsi, mme a le nwe e le hore lelete lena le theohe.

Dijalo tsa ka di batla mobu, o bonolo. Jwale dijalo tsena tse ke tlo jalang ka tsona mona, ke moroho o bitswang thepe, le dihwete le cabbage.

Mohato wa pele oo ke lokelang ho nka ke hore, ke lokela ho sheba mobu oo ke tlo lemang rooibos eo ya ka ho yona. Ke lokela hore, ke shebe hore na mobu wa ka o bonolo ho le ho kae. Ka mora moo ke ntano lema rooibos eo le ya ka, ha e se hodile ke hona hee nka kgonang hore, e ngwe ke e nwe, e ngwe ke lo e rekisa dimmarakeng.

Moroho ke ona, moroho o motle, moroho o hotseng hantle, moroho o hlwekileng, moroho o theko e tlase ke ona na moroho.

Haeba o le motho ya nang le kgahleho tabeng tsa, bolemi, dintho tse hlokahalang ke tsena hore o kenelle mananeong ana. Se hlokahalang ke hore o be le ditokomane tse loketseng, hape o lokela hore o be motho ya ratang bohlweki, ya ratang temo haholo, ya boulelang ka temo, o be motho ya ratang ho sebetsa haholo, hape o lokela ho ameha ka tsa temo.